Ho na le dijo tse itseng tsa setso, tse phehwang meketeng, mme tse ding ho thwe ke tsa malome fela le hoja kesa tsebe ka ho toba dijo tseo, le hore na ke hobaneng ha e le tsa malome fela. Ha ngata meetlong e meng, hona le dijo tse bolokwetseng baholo ba banna ka lebaka la tlhompho kapa lenaneo ka leloko. Ho fumana lesedi le nepahetseng botsa baholo ba leloko la heno.

Ho fapana ha matsatsi a Kresemese ho bakwa ke tlhaloso e fapaneng le mongolo o fapaneng. Lenaneo tsa meetlo dikhalendara tse sa tshwaneng mekgwa ya dikereke le mabaka a theology ha hona mokgwa o nepahetseng fela wa ho keteka.

Tjhe, ha ho nepahetse hore ba hlolohadi le dikgutsana ba se hlokomelwe ke motse kaofela, jwalo ka ha hone hole jwalo mehleng ya kgale. Ho lahleha ha moetlo ona, hona le ditlamorao tse bohloko ho batho ba tlokolotsing.

Dumela Rakgadi Dirontsho. Ke na le potso mabapi le lebollo la bomme, ke rata ho ya empa ke a tshaba hobane, ha ke tsebe hore na ho etsahala eng teng. Nka rata ho tseba hore na melemo ya ho ya lebollong ke efe? Ke tlo tseba jwang hore ke se ke loketse ho ya haeba ke batla ho ya ke tla hloka ho ya ingodisa kae? Ke leboha thuso ya hao.

Ho ka etsahala hore batswadi, ba bang ba hlokometse ho kenya mabitso ao a bohlokwa hobane, ha se kamehla a hlokahalang dipampiring tsa molao.

Maikutlo a ka, ka lekeishene ke hore botho le kutlwano. Wa toropo menyetla e mengata ke kgetho ya motho.

Nna ke tseba hanyane fela ka ho pheha motoho wa setso, ke tseba hore o bedisa phofo ya mabele ka metsi kapa ka lebese. Ho fihlela moo, o beha hodima mollo, mollo o tlase.

Eya, meetlo ya boholoholo e ntse e le bohlokwa haholo hobane, ke motheo wa boitsebiso ba rona le setso sa rona. Le hoja dinako di fetoha meetlo, re thusa ho hopola mo re tswang teng le ho boloka batho ba rona.

Ho ya lebaleng la dipapadi, ho monate haholo ka lebaka la moya o teng. Ke hopola mohla bafana ba neng ba bapala ho ne hole monate haholo. Ho ya lebaleng ho qobisa batjha ho ba le kutlwano, ho ithuta tshehetso le bonngwe, ho ba le boiphihlelo bo sa lebaleheng, ho isusumetsa le ho ba le boithabiso bo phethahetseng hantle.

Eya, diaparo tse ntsho tsa ho ila di ka etsa hore batho ba bang ba shebe mosadi ka leihlo le leng. Mohlomong ka kgesello kapa ho mo qenehela, dikgwedi tse tsheletseng e ka ba nako e telele ho apara thapo le ho latela melawana yohle ya teng.

E, re ka sebedisa marangrang ao ba a ratang ho ruta ho pheha dijo tsa setso. Re ka etsa di-video tse kgutshwane le tse monate, re ka theha di-account tsa metjha le ditaba tse hohehang, re ka etsa di-webinar tse phelang, re ka sebedisa di-hashtag tse tsebahalang ho ba fihlela moo ba leng teng.

Ke rata mmino wa setso sa Basotho haholo, mokorotlo le lefela. Mokorotlo ke mmino o nang le melodi e matla le maikutlo a tebileng, o bapalwa ke dikoloi tsa setso tse kang lesiba, thomo le setolotolo. Hore ke ile ka fihla kgetho ena boithuti ba ka, ke ile ka qala ho rata mmino wa setso ha ke ne ke sale monyane. Ho ikopanya le setso ke ne ke ithuta ho bapala dikoloi tsa setso tse kang lesiba, mme ka ile ka ikutlwa ka moo mmino oo o nkang teng moya wa ka, boikutlo le maikutlo. Mokorotlo ona o nka ke utlwa khutso le boikopelo ha lefeela le nthusa ho hlalosa maikutlo ka puo e hlolang.

Marena a mangata ha a sebetsane ka molao kapa a sa latele maano a hlophisitsweng. Ho etsa dintho fela tjena ho ka ba le diphetso tse mpe tse kang ho aba mobu ka tsela e sa lekanyetsweng kapa ho fa batho ba sa lokelang. Hobaneng marena a etsa jwalo? Ba ikutlwa balekane ba nahana hore ke lebaka la boemo ba bona ba na le tokelo ya ho etsa tsohle tseo ba se ratang. Ha ba tswe molao ha bana dibuka tsa melao e hlophisitsweng ya ho latela molao. Ebile nna, ebile ke na le mohlala wa morena e ke mo tsebang ya etswa jwalo, ebile ke utlwile hore o ne a a ba masimo a mangata ho batho ba sa lokelang, ebe ha ba sa qete ho lefa moo o ne a tsamaya ho ba bang.